Uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho nga muhumbulo wanga ndi vhatambi, ndi vhatambi nga nḓila ine vha vha vha khou tamba ngayo kha TV ngauri muthu u ya vha na mutambi wawe ane a m ufunesa, mutambi wawe u vha u na vha a khou tamela u mu vhona ḓuvha liṅwe na liṅwe kha TV, ndi ngazwo vha tshi vhona hu tshi sethiwa na dzi aḽamu uri hetshi tshifhinga tsha so tshi tshi swika ndi tea u vha ndi hayani ndo dzula ndo lavhelesa TV, ndo lavhelesa mutambi wanga u ne a vha ane nda vha ndi khou mu funa.

Nṋe puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda wana i tshi khou nthusa vhukuma ndi Facebook. Facebook yo fara mafhungo a shango ḽoṱhe, Facebook wa itea tshithu zwino two minetse tsho no vha Facebook ri ṱavhanya u wana mafhungo uri ndi ngani zwi tshi thusa vhukuma ndi ngauri Facebook a i ṱoḓi data u fana na zwiṅwevho na dziṅwevho dzi puḽatifomo na musi u si na data ya u dzhena kha Facebook wa ḓi vhonela mafhungo au wa vha hu khou bva, wo vhala mafhungo, wo wana mafhungo, wo updater uri gai zwi khou ita hani, gai hu khou itea mini.